Ntlha ya pele ke hore sehwai se ka kgaotsa ho sebedisa dihlahiswa tse sa netefatswang hobane se se ka baka kotsi haholo ho sehwai, dijalo, le tikoloho. Ya bobedi a ka batla dikeletso ho ditsebi ka ho ikopanya le ofisiri ya tsa kalaso ya temo kapa ya ditsebi tsa dikokonyana kapa ya ditsebi tsa temo, tse ka tse ka tsebang hore na dikokonyana ke mofuta ofe wa dikokonyana. Mme le ho fumana tharollo e bolokehileng mabapi le dikokonyana. Ya boraro a ka ntlafatsa tlhokomelo ya dipolasi. Sehwai se lokela ho beha leihlo haholo diketsahalong tsa tsa dikokonyana kgafetsa kgafetsa ho bona hore dikokonyana di na le nako e kae di le teng, mme le hore di ka thibelwa jwang pele di ata.

Rapolasi o lokela ho tseba hore mmaraka wa hae o reretswe eng, a batlisise hore ke mang a tla reka dihlahiswa tsa hae, bareki kapa barekisi kapa di-restaurant-e kapa ona mabenkele a maholo. A kgethe metjha e nepahetseng ya kgwebo, mme le dithekiso tsa hae e be tse otlolohileng, a etse la dithekiso tsa marangrang hore batho ba hole ba kgone ho bona dihlahiswa tsa hae. A fumane le lengolo la tumello ya kgwebo, hape a boloke le maemo a phahameng a boleng bo hodimo, le bohlweki.

Ke rata dijo tse ka hara makotikoti haholo ho feta tse omisitsweng, hobane di bonolo ebile di na le sethala sa nako e telele ntle le ho lokiswa. Di bonolo ka mongobo le tatso e ngata, di se di phehilwe ka hoo di potlakile ho sebediswa, mme ha ele tse omiisitsweng, ha ke rate ho di reka hobane, di hloka ho lokiswa kapa ho pheuwa mme di nka nako e telele ha di phehilwe.

Eya, ke nka o thabela le ha e le mosebetsi o sa tsitsang, empa o ka etsa phetoho e kgolo bophelong ba ka.

Motswalle wa ka letsatsing lena la kajeko, nna ke tlo pheha bohobe, ke phehe le bete, dihwete, ditapole mme ke reke le senomaphodi se re tla tla re theosetsa ka sona ha re qeta ho ja. Ha ke qeta hape, ke tlo etsa le khastete e mme ke e tshele diperekisi e tle re kaofela ha se re qetile ho ja, re kgone ho theolela ha monatjana ka yona.

Kgotso Mohwebi wa diterata, ke o letsetsa tjena mabapi le terata ya mona polasing ya heso, e seng e senyehile, mme le maemo a teng ha sa le matla ho hang, mme ke nahana hore re tla tla re lokisa maemo ana ha selemo se qala mme se re utlwile le hore di ditjeo di tsamaya jwang. Re kgonne ho itlhopha. Empa lekgetlong lena ke hloka terata e phahameng e thata ho feta pele ho thibela diphoofolo ho tshela hammoho le mashodu. Ke kopa o mpolelle hore ditjeo tsa mofuta oo wa terata di eme jwang.